Le nkcazelo kuzawufuneka into yokuba ndiyisebenzise ngokuthi ndinyuse umgangatho wokuhlalutya inyama endiyithengisayo.

Iindlela ezikhawulezisileyo zokuxhela kule mihla yanamhlanje kukuthenga oomatshini abakhoyo abasekelwe khona ukuze bakwazi ukukhawulezisa ukuxhela nokusika ezi nyama sizithengisayo. Kwaye ke nabantu, ungaye wongeze inani labantu abakuncedisayo khona ukuze ukwazi ukukhawulezisa ukwazi ukunikeza abantu inyama abayifunayo.

Njengomqashi kufuneka ndiqinisekise into yoba abasebenzi bam baphilile kwaye basemandleni, abaguli ngokwempilo. Banelungelo lokuthi bakwazi ukusebenza kwizimo esisebenza phantsi kwazo.

Njengomphathiswa wezolimo siye senza ii-programs ezinceda amanina khona ukuze akwazi ukungena apha kwezolimo, abone into yobana yinto abanoyenza le enoba philisa.

Iziqhamo ezikhula kakuhle ebusika zifana nespinatshi, iikherothi, ii-betroots, izinto ezifana nee-brocolli, nee-cauliflower, amaorenji, ii-lemon nee-grapefruits.

Kungokuba amanye amazwe awanawo umhlaba wokuphuhlisa imveliso kwiindawo abahlala kuzo. Yiloo nto ke kubalulekile into yobana kuthengiselwe kumazwe angaphandle.

Njengomfuyi kubalulekile into yobana ulandele amaxesha kunye nee-season zonyaka apho umane ugonya khona imfuyo yakho kwaye uyithathele ingqalelo ixesha othe wagonya ngalo imfuyo yakho.

Kwixesha lembalela, umntu angalima iziqhamo ezifana neekhaphetshu, izipinatshi kunye neetapile. Ukunceda ke imbalela nokungabikho kwamanzi, umntu angazama into yobana abe namatanki aza kunceda into yobana ase amanzi kwezi ziqhamo.

Iingenelo zokutya okuxhonxiweyo kukuba kulula into yobana ukupheke okanye kulula into yobana ukulungiselele for isidlo ekufuneka sityiwe.

I-hake yintlanzi enesondlo ngokwe-protein kwaye ityebile kakhulu ngokwee-vitamins and iyi-source ye-omega ewulungeleyo umzimba. Iyanceda ke nalapha kwi-ikhonomi yaseMzantsi Afrika.

Ukuze iimbotyi zihlale ixesha elide zingaboli kufuneka into yobana zihlale zivalelekile noba kukwiplastiki.

Into enogcina ubisi ukuze lungajiki lube ngamasi kukulibeka endaweni ebandayo kwaye ibe kanti uligalele kwitoti okanye kwi-jug yenkcenkce.

Ubilisa ubisi lwakho, ubeke istovu sakho kwinqanaba elithile. Lizawuthi ke lawukubila umane ulizamisa, umane ulizamisa. Uthi chatha intwana yeviniga. Kuzawuthi ke ngexesha umane libila estovini ulisuse umane ulikhama, umane ulifaka ide ijike ibe sisonka samasi.

Yihlambe ipesika uyisike phakathi. Yinqunqe ibe ngamaqhekeza amancinci uyibeke kwindawo enelanga okanye usebenzise i-oven enobushushu obuphantsi. Yomise ke de ngokupheleleyo ibe buthakathaka kancinci kodwa ingabi manzi.

Njengomfama ndingaqinisekisa into yobana abasebenzi bam banee-boots kwaye banempahla elungele ukusebenza efama. Ndiqinisekise into yobana bayawafumana amathuba okuphumla kwaye batya ukutya okusemgangathweni, okunesondlo.

Ukhula ndiza kulisusa ngokuba ndiqashe abantu bokupeta egadini okanye ndiqashe itrektara eza kundilimela apha igadi le enokhula ze lisuke.

Into endinomcebisa yona utata uMfene kukuba inyama yakhe akugqiba ukuyixhela ayifake efrijini. Kwaye elinye icebo, angakweletisa ngayo apha ebantwini ze kuthi ngexesha elithile akoleke imali leyo yakhe athengisa ngayo.

Ukwazi amaxesha wonyaka ezikhula ngawo izityalo kuyanceda ekubeni into yobana ungathi ngexesha lasentwasahlobo okanye ngexesha lasebusika ulime izityalo zasehlotyeni. Kuyakunceda ke nawe njengomlimi into yobana ungabetheki kakhulu ukwazi ukuvuna ngexesha elifanelekileyo.

Siluncedo kakhulu ngoba uye uwazi or uyazi intlobo yomhlaba onaye kwaye ukwazi ukuzilungiselela izinto onokuzityala. Kwaye ke kwezokufuya, iyakunceda entweni yobana wazi izinto ezilungileyo okanye imibandela onokuyilandela kwimfuyo yakho.

Kwimihla esiphila kuyo kwezi mini zanamhlanje ukonga imali kubaluleke kakhulu. Loo nto ke ithetha ukuba nakumafama loo nto ibalulekile, kodwa ke andithi kulungile into yokuba ibe kanti basebenzisa oomatshini ngexesha lonke. Into ebendinoyicebisa bendinokuthi, mhlawumbi amafama angazama into yoba i-fifty percent yomsebenzi wabo bawenze ngoomatshini, ze enye i-fifty percent yenziwe ngabasebenzi. Loo nto ke izawuqinisekisa into yobana bonga imali ecaleni kodwa bephinda kwelinye icala benikeza abantu umsebenzi.

Ukufuya kweenkukhu kukamakhulu kuthetha into yokuba uzawufumana amaqanda ngezi nkuku kwaye afumane inyama ephekwayo. Nto leyo eza kumnceda ukuba abe nokutya apha endlini. Angathi ke ngamanye amaxesha athengise iinkukhu ezo okanye athengise amantshontsho ango ayawuthi awafumane kwiinkukhu ezi azifuyileyo.

Iidyunivesithi zibonelela ngemfundo enzulu ngeendlela zokulima zale mihla yanamhlanje, isimo sezulu kunye nolawulo lomhlaba. Abafundi ke baye bafunde izakhono eziphathwayo ezifana nezixhobo zanamhlanje, ukufuya kwezilwanyana nokuphuhlisa amashishini ezolimo. Nto leyo eye ethi iphuhlise amathuba emisebenzi oqeqesho kwezolimo.